Uhlelo lokubhekana nezimo eziphuthumayo engaluphakamisa ukuthi, kumele uhulumeni womphakathi ubenemali ebekiwe eceleni elindele ukusiza izimo ezifana nalezi. Ngenxa yokuthi uma sizolinda uhulumeni wezwe lonke kubanzima noma kuthatha isikhathi, ngesinye isikhathi utholukuthi nemali ayikho. Kubalulekile ukuthi, uhulumeni wendawo abe nemali ehlezi ebekiwe eceleni ukubhekana nezimo ezifana nalezi, ukuze umphakathi uzosheshe ubuyele kwingqalasizinda yezemidlalo.

Kubalulekile ukuthi izikole zingacwasi ngokwethalente, ukuthi ubani onethalente kakhulu ukudlula omunye, ngoba lokho kufakela ingcindezi ebantwaneni. Ukuqinisekisa ukuthi izikole azincintisani ngokweqile, kubalulekile futhi ukuthi umphathi sikole anikezele wonke umfundi ofisayo ukungenela ezemidlalo esikoleni, ukuze wonke umuntu azonikezwa ithuba, futhi kungazokuba kungeke kube into ekhetelekile for ekhetheleke kubantu thizeni.

Ngake ngaba yingxenye yomncintiswano wezemidlalo, kodwa azange kuhambe njengokufisa kwami. Kade ngidlala umdlalo we-chess, azange ngafinyelela emaphethelweni wawo ngenxa yokuthi ngakhishwa endleleni yalo, endleleni yomncintiswano, ngaphambi kokuba ngifinyelele kumafayinali.

Bangakwazi ngokuthi umuntu azi ukuthi yini esemqoka kakhulu, ukuze azokwazi ukuchitha isikhathi esiningi enza lento esemqoka ukudlula enye. Ukucindezela kwezemfundo kubalulekile, imfundo ibalulekile ukudlula umsebenzi wokuzilibazisa. Ngenxa yalokho, kumele umuntu azi ukuthi isikhathi esiningi kumele asichithe efunda, noma ebhekene nezincwadi zakhe kunokwenza umsebenzi wokuzilibazisa.

Izikole zingakwenza lokhu ngokuthi okokuqala, zikhethe isikhathi esizoba sihle kuwowonke umfundi, kanti futhi bakwenze kube yimbangela ukuthi wonke umfundi kumele azimbandakanye kwezemidlalo, ngenxa yokuthi zibalulekile. Babavezele nokubaluleka kokuzivocavoca. Nokuthi lokho bangakwenza ngokuthi bajoyine ezemidlalo.

Izifundo ezingafundwa intsha ukuthi bakwazi ukudlala njengeqembu, nanokuthi imidlalo yomphakathi noma esikoleni iyabaqoqa ekuthenini benze izinto ezibheke eceleni, phecelezi njengokusebenzisa ama-drugs, noma ukuphuza utshwala, or noma ukuntshontsha. Konke lokho kuyavimbeka uma intsha izimbandakanya nezemidlalo.

Ngalesi khathi iqembu lami lebhola engilifevayo i-Real Madrid, ithatha isicoco se-Champions League, ngonyaka owedlule, kwaba umuzi omkhulu ojabulisa kakhulu enhlizweni yami. Ngenxa yokuthi ekufinyeleleni kumafayinali, iqembu lami ladla iqembu elifana ne-Manchester City, okuyi qembu elikhulu kakhulu nalo. Kanti futhi nomlando phakathi kwalawo maqembu siyawazi womabili ukuthi wonke afuna ukuzibona ephumelela uma edlala nelinye.